Ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa gongwe le gongwe ka gonne ke bona seo e le go bontsha gore wa itlotla ka setso sa gago gomme wa se rata ebile ga o tshabe go bontsha batho gore setso sa gago ke se se fe.

Moaparo o o dirang gore basadi ba apare tuku mo tlhogong. Seo se bontsha bontle ba basadi ebile se fa basadi seriti go bontsha gore ke basadi ba ba siameng.

Moaparo wa setso sa Setswana wa basadi ke seshweshwe le tuku, gomme wa banna ke khiba le ditlhako tsa letlalo.

Nnyaa, ga ke akanye jalo ka gonne setso se sengwe le sengwe se na le molao yo o rutang bana gore ba itshware jang, ebile ba itlotle. Ke akanya gore bana ba gompieno ba apara diaparo tse dikhutshwane ka ntlha ya fashion-e ya gompieno.

Fashion-e le diaparo tsa gompieno ga di kgone go bontsha gore motho ke wa setso se se fe ka gonne ga di a diriwa ka masela a ditso, gomme tsona di dira gore motho a nne o montle a lebege a ipaakantse sentle.

Mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse go apara tuku le khiba ka gonne moaparo o bontsha seriti sa gagwe, boitshupo jwa bosadi jwa gagwe le tlotlo ya lelapa le lenyalo la gagwe.

Di dirwa ka lesela la seshweshwe, letlalo la phologolo, kobo ya moletlo le lesela le le bonolo. Meaparo ya Setswana e ke e itseng ke khiba le ditlhako tsa letlalo.

Thuto le tiriso ya basadi, tokologo le ditokelo, fashion-e ya lefatshe ka bophara gomme le boikarabelo.

Tsona di ka tshela sentle mmogo, e fela fashion-e ya segompieno e na le meaparo e e farologaneng thata gomme go na le meaparo eo e ka se tsamaisaneng sentle le diaparo tsa setso, e e ka dirang gore setso se nne o kare ga sena tlhompho.

Ditso di tlhotlholetsa tsela e basadi ba aparang ka yona, go ya ka gore ke setso se se feng ka gonne setso se sengwe le sengwe se na le moaparo wa sona. Ka jalo, basadi ba apara go ya ka setso sa bona.

Mo motlheng wa gompieno banna le basadi ba ka apara diaparo tse di tshwanang mme seo se bontsha gore ba ka lekana mo tsa ditiro le mo botshelong. Seo se supa tokologo le gore re le batho re fetoga le dinako, ga re a tshwarelela mo molaong ya segologolo e e neng e gatelela basadi.

Di dirile gore basadi ba lokologe ba kgone go apara diaparo tseo ba di ratang, e seng diaparo tseo setšhaba se reng basadi ba tshwanetse go lebega ka gone.

Ba tsenya dilo tsa setso mo di-fashion-eng tsa bona ka go dira makgabiso ka tsona mo diaparong. Gomme seno se kaya gore setso se sa tlile go nna teng le mo nakong e e tlang se ka se tswile se nyeletse.

Ke meaparo ya go tshwana le dikhiba. Dikhiba tsa segompieno ga di tshwane le dikhiba tsa segologolo. Tsa segompieno di dirilwe ka tsela e e ntle e e tshwanelang babogedi ba segompieno. Seo se a bontsha gore dilo di a fetoga gomme le setso sa tokafala diaparo tsa setso le tsona di a ntse di fetoga gomme di sa latlhe setso sa tsona.